Okokuqala, akulunganga ukusebenzisa i-social media emsebenzini ngoba izawuveza iinto zomsebenzi. Futhi ukusebenzisa iinkonzo zonxibelelwano emisebenzini, i-social media, kungenza ukuba kube lula uba kuhekwe iinto zomsebenzi, kuveze iimfihlo zomsebenzi. Ngamanye amaxesha lo mntu uye afake izinto angafanelanga azifake kwi-social media, aveze nomqashi wakhe. Ngamanye amaxesha bayagxekana bengabasebenzi nge-social media, baveze zonke izinto ezenziwa emsebenzini engafanelekanga aziveze.

Ndingumntu apha odla ngothenga idatha ye-twenty-nine ye-twenty-nine rand ehlala i-seven days, kodwa kum ayifiki nofika loo seven days. Ndiye ndabona uba okungcono kuba ndithenge nge-fifty rand ibe izokwazi uba yi-ten gigabyte, nayo yeye-seven days kodwa iyahlala kunaleya ye-twenty-nine rand. Ngoba ndingumntu othanda, oxesha amaninzi othanda usebenzisa idatha yento yonke ngoba ndingumntu okhangela imisebenzi nothanda ukufunda efowunini.

Iipasiwedi zeWi-Fi zenza ukhuseleko lube ngcono. Ngoba hayi wonke umntu faneleke athini? Akwazi ukunxulumelana neWi-Fi oyisebenzisayo. Futhi xa zinongabikho ipasiwedi nabani na angakwazi ungena, into eza kwenza ukuba ingakwazi ke ngoku usebenza ngoba abantu abaninzi bayibonile kuthi. Bayibona uba akho ntoni? Akho password. Yile nto ke kwezinye iivenkile baye bathi sebengayifakanga ipasiwedi bahambe bahambe sebeyifaka ngoba siye sifike sibaninzi sifuna le Wi-Fi inye, into eyenza uba ke ngoku ingakwazi usebenza kakuhle, icothe okanye isindeke.

Yizani bethunana, yizani. Nantsi imibhaco apho uzotshikiza utshikize. Inelaphu elingqindilili neentambo ezingqidilili. Ineentsimbi ezinemibalabala apho uyowuthi wozinxiba ufaneleke ukhanye njenge-rainbow. Yizani bethunana, nantsi imibhaco apha eqinileyo kunene. Into ene-quality epheleleyo apho ungazuthi xa uyinxibile ubonakale ngapha ngaphakathi kwakho, kuvele ngaphakathi ngaphantsi into oyinxibileyo. Yimibhaco le yakudala mntwandini, yileya yayithungwa ngamafele, ithungwa ngeento ezingqindilili.

Bachaphazeleka ngokuthi ingeniso ayikho, imali engenayo ayikho. Ngoba kaloku yonke into yenziwa nge-equipment, fanele uba kube khona izinto abazithengayo ukuze bazokwazi ukuzisebenzisa ekubhaleni ezi ndaba. Futhi abakwazi nokuthi babhatale abantu ababhala la maphephandaba, into eyenza uba abantu ababhala la maphephandaba imali yabo ibe ncinci, umrholo wabo ungabi mnintsi. Ngenxa yokuthi yokuba amaphephandaba sele efumaneka naphi na simahla.

Inye indlela yokulungisa le nto kukuthatha ifowuni. Uba uyohluleka njengomzali ukuthatha ifowuni emntaneni, qinisekisa ukuba idatha awuyithengi, qinisekisa ukuba amakhasi onxibelelwano awekho efowunini yakhe. Ngoba ingenzeka akabukeli okanye akajongi izinto ezinokumnceda kwingomso lakhe kula makhasi onxibelelwano. Okungcono kukuba uthathe ifowuni le ayisebenzisayo nokuthi ungathengi idatha nokuqinisekisa ukuba akho nenye i-social media efowunini yakhe.